I am all about sustainability so nka lema di-mango tse e leng gore we can distribute to different retailers if not tse dingwe re ka di-dryer-ra and make dry fruits, and then tse dingwe we can can them, tse dingwe we can make atchar. So for me is all about sustainable development. Something se e leng goreng re ka kgona gore se re tshedise sebaka.

Go ya ka nna balemirui ba ka simolola go apara di-reflectors tse e leng gore di a bonagala go nne le uniform-o e leng ya bona, gonne ba tshwaya diphologolo tsa bona ka metshwao e e leng gore ba kgona motho o kgona go itse gore leruo le ke la kwa ga mang le lengwe ke le kwa ga mang. And go nne le diphologolo le tsone di na le a habit ga o di tlwaetsa gore ka nako e e rileng di tshwanetse e be di ya gae, kapo di nole metsi kapo o di irang le fa modisa a seo di setse di tlwaetse di ikisa gae. Mme re nna le a forum e e leng gore re a itse gore ga go na le leruo le le timetseng kapo le utswitswe we alert each other as that forum.

Thuto e botlhokwa e le tota le fa o dira tiro fela e e leng gore batho ba bangwe ba e tsaya ba sa e tseye ka sepe, mme fa o na le experience o na le thuto ka yona, go nna molemo gore dilo tse dingwe o di itse. Mme different workshops can be held for all the workers tsa ko dipolasing tse e leng goreng they will talk about safety, labour, workshop. Ba itse ditshwanelo tsa bone jaaka badiri, mme ba itse gore ba report-a kae fa ba na le mathata ba e leng goreng they shouldn't be exploited. Jaanong seo se botlhokwa thata ke ka moo ke reng di-workshop-o di ka thusa jalo le nako nngwe le enngwe all those trainings di ka thusa.

Fa o sena kitso le katiso ya go jwala o tla kry-a e le gore mejwalo e wena o e jwalang mo ga e tshwane le e e leng gore e reka kwa memarakeng ka gore bone ba na le a certain process they use le di-manure tse ba di berekisang rona we don't have access to it until learn to do that and you are passionate about that, then you will get to acquire the same taste as . Mme ke ka moo re kry-ang e le gore merogo ya bone yone e tlhokomelesegile. They go through certain and procedures le ka mokgwa o o ditlhokomelwang ka teng le ka mokgwa o di-package-iwang ka teng. Jaanong rona nako nngwe ga re tlhokomele dilo jalo, dijalo tsa rona ka tsela eo.

Ikonomi ya rona e a thusa ga thata gonne temothuo ya rona re iterela dilo mo lefatsheng la rona re be re ijwalela tsona mo go rona re bo re di rekisa teng mo lefatsheng la rona, jaanong ga re import-e dilo go tswa kwa. Jaanong di thusa thata mo ikonoming ya rona e a gola, le mo e leng gore it creates a lot of work, because batho ba bangwe ga ba nna le experience eo ba sena go kry-a ba tswa ba go ipulela tsa bone ditshingwana. Ba rekise le mo mebarakeng ya bona ba re rekisetse le di-community tsa bona mo e leng gore it strengthen the economy ha e leng gore ranta ya rona e circulate-a around ourselves.

Safety first in work places is very important le gore le bone badiri ba akarediwe mo go tsone tseo ka go fiwa di-workshops, ka go fiwa di-lessons tsa go dira bo di first aid kit. Yanong ga gore ga motho a e le goreng o gobetse mo mosebetsing a ka kgonang le gore a thusege ka pele. Mme ke matshwanedi gore dilo tse di berekisiwa go bereka ditlhole di tlhatlhobiwa ka metlha le metlha, so that we can eliminate dikotsi tse di diragalang mo mosebetsing di maintain-iwe ka dinako tso tsotlhe.

Nna ke nagana gore by engaging the youth at the very early stage. Goreng agricultural things are a cool thing because we all about being cool. So ga go ka introduce-iwa all those youth programmes tse e leng gore di involve-a di-agricultural activities where by we will be given seedless things, even in restaurants even on all those go di lema ko gae and then bring them back to the store, or school, or wherever the project is and maybe get incentives and that creates an activity and then ba e leng gore batjha they will want to get involved and it will end up being something se e leng gore ba nna interested mo go sone ba batla le go se pursue-wa.

Besides getting seeds at the store apole e nale di-seeds tse e leng tsa yona ka fa gare ga mo teng ga pelo ya apole. Ga o fetsa go dija you can just take those seeds and geminate them, ka go di tsaya o tsenya ka fa gare ga cotton wool-u o nne o ntse o e nosetsa gannyane-gannyane kapa o e tsenya ka fa gare ga lebotlolo la metsi o tla nna o ntse o a lebile o spray-a until le geminate-a and put it ka mo gare ga , ka fa gare ga mmu e be e le gore ga e setlhare sa teng se sena go tshwara that's when o ka se tsayang wa se transfer-ela to the land ra nna le maungo a e leng a rona.

Rooibos e jwalwa e batla o tsaya di-seedless tsa rooibos e di-prefer-ra sandy acid soil, mme ga di batle ko go nang le pula e ntsi mme go nne le letsatsi le le ntsi. Obviously you gonna water it now and then ga se ka go gola o a e cut-a and then o a e tlhatswa o a e omisa and then o e fise e tlhotlhorege ka di thoro tseo then the packaging ya simolola and then you can use different elements if you want it to have different taste. You can add your orange or flavour or e nne a normal one ya just to goes with what you want.

We can make preserved fruits by canning them some we do , some we do like lemon tse dingwe we make ka tsona or we make jellies. So there is different ways tsa go berekisa all these fruits ka boleng jo bo oketsegileng.